Di ama ba tlhoka tiro ka gonne ga ba kgone gore ba kgone go reka data eo gongwe, ebile ba batla go dirisa data eo gore ba kgone go leka-leka ka go batla mesebetsi. Jaanong ga ba sa bereke le data le kwa godimo go utlwisa botlhoko tota.

Ke nna ga ke reke data mme fela ke dirisa Wi-Fi. Wi-Fi yame ke ya Rain, ke patela six hundred and fifty. And-e gape ke e sa feleng. A ke na gore ke tshwanetse ke dirise bo kana go fitlhelela bo kana. Ka go tloga ka letsatsi la ntlha go fitlha ka letsatsi la bofelo, ke dirisa data the way ke batlang ka teng. Ga kgwedi e fela ke patela fela six hundred and fifty.

Data e ke dirise mo kgwedi e fitileng ke yona ya Wi-Fi router, eleng gore ke ya Rain. Ke patetse fela madi a kana ka six hundred and fifty mo ntlong, re e kgone go e dirisa rotlhe, ke nna le mama le papa, mongwe le mongwe wa e dirisa ebile ga e fele. Dilo tse eleng gore o tshwanetse go di lebelela ga go reka data ke gore yo dula go fitlhelela sebaka se se kana kang, le gore o tshwanetse o lebelele gore wena ga o le motho o dirisa jang data ya gago.

Nna go ya ka nna di-gig tse eleng gore di lekane for nna go simolola ka letsatsi la ntlha go fitlhela ka tsatsi la bofelo, ga ke batla go bua maaka tlabe ke bua maaka gonne nna ke motho le gore o rata go dirisa founu for dilo dile dintsi, go lebelela mesebetsi, go tsena ko bo TikTok-o. Ebile ke rata data ka e tsena ka letsatsi la ntlha.

Mafaratlhatlha a tseneng a five G a tlile go thusa thata. Gone jaanong ga ele gore go na le selo se eleng gore wa se download-a mo founung, ga o tlo nna nako e telele sengwe le sengwe se eleng gore batla le go se romela, se tsena gona jaanong ka nako o romelang ka yone. Ga o eme lobaka le le leele tota. Nna go ya nna thekenoloji e re thusa thata.

Gore o tsenya data, o tshwanetse o itse gore o berekisa network-e efe. Re na le di-network-e jaaka Cell C, Vodacom, Telkom. And-e gape ga o rekile mogala wa letheka, ba go tlhalosetsa le mo nthong ya gago ya SIM card e teng ya go kwalela gore ga o batla go tsenya data o tobetsa eng, o tobetsa eng. Wena gape fela tsala ya me e tshwanetse e sale dilo tseo morago, morago ga moo o tla kgona go tsenya data ya gagwe.

Nka utlwa botlhoko thata ga data yaka e tla fela pele ga nako. maar gore ke netefatsa gore data yaka ya bolokega ke tshwanetse ke itse gore tshwanetse ke dirise ka botlhale. Ga e le gore ga ka tshwanela go lebelela TikTok, nka seke ka lebelela TikTok gonne ke itse go TikTok e ja data, e tshwana le yone Instagram, di ja data. Nka seke be ka di dirisa gore ke kgone go boloka data yaka.

Nna fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data, ga ke reka mogala wa letheka. Gonne fa o reka mogala wa letheka di-options tse e leng gore di a tlhagelela mo founung ga o rekile mogala wa letheka le tsa data eo e rekang kwa lebenkeleng ga di tshwane. Data ele gore o e reka ka mogala wa letheka, ka mowa ga e lekane le data eleng gore o e reka e ntse fela jalo kwa lebenkeleng. Ke bona go le botoka go reka data kwa lebenkeleng e seng mowa.

Fa e le gore tsala ya me o dirisa network-e eleng gore e tshware le yaka, ga e le go dirisa Cell C le nna ke dirisa Cell C o batla go romelela email-e mme ga ana data, ke kgona gore nna re le ko mafelong a a farologaneng ke kgona go mo romelela data go tswa ko yaka. Mme fela ga e le gore ga re dirise network-e e tshwanang, ga e le gore ke na le madi, ke tla mo rekela data gore a kgone go romela email eo ya go batla tiro.

Le gone jaanong go na le di data tse e leng gore di limited go nale tse eleng gore di unlimited. Mme fela tse di unlimited di madi a kwa godimo, di a tura gonne ke data e leng gore ga e fele. Kgwedi le kgwedi o nna o ntse o e patela, o itse gore gae fele. Mo tse eleng gore di limited, le tsone ke madi a turang nyana. Mme ga di ture thata jalo gonne tsone di a kgona gore motho o kgona go di reka gore a kgone go nna le data.

Ee, tiriso ya e mogala e botlhajana e siame fa e dirisiwa ke baithuti. Go ne jaanong ga e le gore go na le dilo tse re leng gore re batla go di itse tse e leng gore ga re di itse, re tsena ko inthanete, e ra e botsa ya re tlhalosetsa, ra tlhaloganya. E siame fela mogala wa letheka e botlhajana ga e le gore dirisiwa ke baithuti for dilo tse di siameng le tsa sekolo fela.